Umhlobo wam ndingamcebisa ngokuthi eli cebo alithathileyo ayilocebo elirayithi. Ngoba loo nto leyo iye idale umonakalo kwimpilo yakhe, iye ivuselele amajoni omzimba iwanikeze amandla ukuze esi sifo anaso sentsholongwane kagawulayo side zikhawuleze simbulale ngoba kaloku nxa ethatha ezi pilisi amajoni omzimba aye atyhafe. So, mna ndingamcebisa ngokuba enze icebo elirayithi ahambe ayothatha iipilisi ukwenzele azophila ubomi bakhe obude.

Ndicinga ukuba ulutsha alikafundiswa kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa ngoba kuzinga, izinga lokukhulelwa lisanyuka, lisephezulu nangoku. Andikaboni uba basafundiswa ngokwendlela eyiyo.

Mna into bendinoyenza lokucebisa kulo monakalo umntu ajongene nawo, ndingaxela ukuba umntu akhawuleze. Xa ebona uba once umntu amqhwabe ngempama uye ukhawuleze loo nto leyo ayithathele amanyathelo, ukhawuleze uphume koobo budlelwane ninabo nalo mntu. Ngoba kaloku ubundlobongela buye buqale kancinci. Umntu aqala akubethe ngempama, uyithathe light loo nto leyo umntu aye enyukela. Kanti kubalulekile ukuba uyiripote kuse-early into kwangoku isencinci isaqalayo, ukwenzele inganwenweli iye phambili.

Mna ndingumzali womntwana ndingaye ndiqalise ukuthetha naye xa eneminyaka esibhozo ngoba kaloku xa ekule minyaka kulapho umntwana aqalisa khona ukuya exesheni. Kulapho ke ngoku uye umntwana umbonisa khona ukuba xa wenze le nale kuzophuma le. Kulapho ngoku uhlala naye phantsi umbonise umntwana okuhle nokungalunganga.

Amanyathelo mna endinowathabatha kule meko yongxamiseko into endinoyenza, ndingakhawuleza ndidibanise amanzi anetyiwa ukwenzele intombi le ikwazi ukumivomitha ikhuphe ezi pilisi ziye zayisela zonke. Ukwenzele zikhawuleze ziphume apha emzimbeni kwaye ndikhawuleze ndibize iambulensi akhawulezelwe asiwe esibhedlele.

Into enokwenziwa lusapho kukuba umntu lo unale ntsholongwane bamnikeze isapoti ukwenzele angaziva yena engomnye umntu ongafaniyo nabo. Akufanelekanga uba bamcekise, fanele bamthande njengawo wonke umntu kwaye bangamsizeli ngoba kaloku yiyo loo nto ezomenza naye ngoku eziva ingathi ungomnye umntu yena ongafaniyo nabanye. Ibalulekile ke loo nto, umxhase kwaye umthande kwaye umkhuthaze ngomane ehamba eyothatha iipilisi zakhe.

Andivumelani naye lo mntu uhloniphekileyo ngoba kaloku awukwazi ukungazithathi iipilisi. Awukwazi ukungazithathi iipilisi zoxinzelelo lwengqondo ngoba kulapho kaloku uzovumela ubana olu xinzelelo lwengqondo lukongamela ngoba kaloku awulincedisi ngeepilisi. Kanti ke naye ke uThixo uye ancede lowo uzincedayo, funisa nawe umncedise ke.

Mna into enomnceda okokuba ayeke ukutshaya kukuba bamthathe bamse e-rehab, kulapho azofumana khona uncedo. Okanye bamthathe bamse eklinikhi, kulapho ke ayojongwa khona izinto ezifana nee-TB ukwenzeni azoyeka ukutshaya oku kangaka. Ngoba kaloku loo nto iye izomenzela umonakalo kwisifuba.

Kubalulekile kakhulu ke okokuba siwabonise nawo amadoda ukuba kubalulekile emane nawo ehambela aye kwelezempilo ukuyokuzijonga ngoba kaloku nawo ayafana nabantu bonke, awohlukanga nto nabo ebantwini. So ke mna ndingahamba ndingena njengonompilo ngendlu nandlu enomntu ongutata ndiyomcebisa ke ukuba kubalulekile impilo yakho uyikhathalele, umane uhambe uyokuzihlola kwelezempilo ukwenzele ungakhathazwa yimpilo yakho ikuqubule.

Ndimfowunele ndimxelele ukuba, yhe wethu ayikho le nto uyenzayo ngoba kaloku ubeka ubomi bakho nobomi bomntana esichengeni. Kubalulekile uba uhambe uyofumana amayeza alungileyo for wena nomntana, kungenjalo uzawuphulukana nawe okanye nomntwana. So ke ukuba uyafuna ukugcina loo mntwana ephephile erayithi, thatha ke sisi uzicenge uhambe uye eklinikhi erayithi apho azofumana khona unyango olurayithi nezixhobo zakhona ezaneleyo ukwenzele wena nomntwana nibe rayithi.

Hayi kaloku mzali, le nto lena iye iye ibahlale abantwana ngamanye amaxesha kufumaniseke uba umntwana unaso esi sifo sokuxhuzula. Abanye ke baye umntwana abazalwe enaso esi sifo. Kulapho ke kufanele uba uye usikhawulezisele singekandi kakhulu apha kuye emzimbeni, umkhawulezele uba umntwana aye esibhedlele. Kulapho ke azawufumana khona unyango kunye namayeza aza kunciphisa esi sifo uba singayi ngamandla.

Ndizibona mna ezi nkqubo zikhuthaza kakhulu ebantwini zibanikeza amandla zokuba umntu atye iipilisi zakhe ukwenzela ingulo yakho ibesemgangathweni orayithi, ingahambeli ndawo. Ziye ke abanye ke zibakhuthaze ubone uba umntu omnye uye abe engafuni kwa uthatha kwanaloo treatment yakhe, aphethe umntu ngokumane ehamba ezi nkqubo zoluntu ezikhuthazayo. Umbone ngoku umntu sele etshintshe umqondo wakhe ehamba ke esiya ke kwelezempilo eyothatha khona lama yeza, ezi pilisi ukwenzele impilo yakhe ibe semandleni arayithi. Ziye ke zibakhuthaze abantu sele umntu enikezele ngempilo yakhe, umntu umbone sele evuka ethatha amanyathelo ngobomi bakhe.